Yindlela yokunxiba ebonisa ukuba ungumama ozihlonelayo umfazi oyithobelayo indoda yayo nomfazi onesidima ohlonela indoda yakhe so ziimpahla ezigquma umzimba ezingavezi umzimba iimpahla ezingathanga nca emzimbeni kodwa iimpahla ezibonisa ukuba ungumama womzi onesidima.

Jonga ke, mhlobo wam, uyabona apha emaXhoseni ukothula umnqwazi kwendoda kubonisa ukuhlonela le ndawo angena kuyo nokubahlonela aba bantu athetha nabo kakhulu ukuba abo bantu ngabantu abadala. Ngoko xa singena ke ngoku phaa uzawuvele wothule le nto uyithweleyo entloko. Bazayibona loo nto njengendlela obahlonipha ngayo nolihlonipha ngayo ikhaya labo.

Kudala ootata babenxiba izibheshu bebhinqa nokubhinqa. Ngoko kwakubonakala kwesidima kutata ukunxiba ngolo hlobo kodwa ngoku ngenxa yokuba silandela isinxibo samaNgesi kutata kubonakala kusisidima ukunxiba ibhlukhwe ende ingeso sidima ukunxiba ilokhwe. Ngoku izinto zatshintsha ngoku banxiba iibhlukhwe ezinde kunokunxiba ezaa nto zimfutshane zibheshu neelokhwe zakudala.

Imibhaco yamandulo yayingafani nale mibhaco yangoku. Ngoku indlela imibhaco ethungwa ngayo ithungwa ngendlela ilokhwe zefashoni ezenziwa ngayo. Ngoko indlela esinxiba ngayo ngoku inefuthe kwindlela iilokhwe zoomama okanye imibhaco yoomama ethungwa ngayo.

Ndikhetha umtshato. Into endinokuyinxiba emtshatweni ngumbhaco nenxili yam ehambelana nalo mbhaco wam neqhiya yam efana nalo mbhaco wam kunye neteki.

Ngokolwazi lwam ibhinqa elitshatileyo lona liye libhinqe isikhafu esinqeni. Loo nto ibonisa ke ukuba lo yena utshatile futhi uye anxibe amadakhi ukumahlula kwaba.

Indlela eyiyo yokunxiba kukuba banxibe nantoni na abathanda ukuyinxiba kodwa ibe loo nto abayinxibileyo ibonisa ukuba ngoomama nabafazi noosisi abanesidima abahlonela le ndawo bakuyo nabazihlonelayo bona.

Ziindlela ezifana nokubakho kweBhayibhile ukuze siqhubeke simazi ukuba uThixo ufuna simkhonze njani.

Kaloku, mntanam, kubalulekile ukuba usazi isiduko sakho ukuze naxa usesikolweni ubazi nabantu ozalana nabo. Kubalulekile ukuba njengoba unguMgqwashu uyazi loo nto uyazi kuba nokuba uzithutha njani wena ukuze ungahlazeki xa ubuzwa ukuba ungumni ukwazi nokwazi abantu ozalana nabo naphi na apho ukhoyo.

Hayini nina, kaloku isiduko sesokunceda sazi ukuba umntu uvela phi ungubani. Nokusebenzisa isiduko sikamama kubalulekile kaloku umama naye yinxalenye yobomi balo mntwana. Nithini ngoku, nithi ngenxa yoba esebenzisa esikamamakhe umamakhe ayingomntu obalulekileyo ebomini bakhe?

Ulutsha alusenayo nyhani imbeko. Ngoku akunqabanga ukuba uthi ungumntu omdala ugqithe kulutsha lungabulisi, akunqabanga into yoba ugqithe kubo besenza izinto zabo zemithandano bangakukhathaleli baqhubeke beyenza. Akunqabanga nokuba uthi ufike ehleli phantsi angaphakami ube ungumntu omdala ngoko ndiyavuma nyhani ukuba ulutsha lusayibonisa imbeko kubantu abadala.

Mna andibe ndiyitsala. Ukuba isiduko sam nesakho asifani andibe ndiyitsala asizalani. Ukuba asifani isiduko sakho kwa nesikamama wam ngokuqinisekileyo asizalani andibe ndiyitsala iye kude emva koko.